Umzekelo, abantu bathanda ukukhala ngokuba ii-inshorensi azifuni ukubhatala. Amava endinawo ngowokubana uba ngaba uye ngelishwa wafumana ingozi, bazawukhangela nantoni na encinane abanokuthi baphephele ngayo bangafuni kubhatala. Noba awungomntu oselayo utywala kodwa uba ngaba bangabhaqa iingceba noba ingeyoyabhotile yatywala, iyingceba nje eyaziwelayo yaze yaphukela apha emotweni bazawuthi ubuphantsi kwempembelelo zotywala kuba nantsi inceba, ingceba ze okanye yeeglasi noba khange yehle ngale mini yengozi.

Kungaba luncedo ngokubana izawundongela ixesha kuqala eliya lokuba bendizawuya evenkileni. Izawukhawulezisa iphinde indibuyisele kuba intavyuwa bam.

Inkonzo yokuqala ebalulekileyo kukubanika zonke iimfanelo ababezisayinele nababezibhatalela ngexesha. Uba ndibafake kwiinkonzo zokuba ndibanayo nemali endibanika yona ukungcwaba ilungu labo ngesidima, mayibe yinto yokuqala, imali ndiyabakhululela. Zonke nezinye iimfanelo uba ngaba kukhona nokutya apho, iintente, mandiwazi amaxesha abazawuzidinga ngawo, mandazi usuku and ndimeyikhe sure into yokubana ndi-punctual ngokwexesha lam. Ndiyafika nomntu wabo ungcwatywa ngesidima nangesithozelo.

Xa ndimcebisa ndingathi makaye utata kwidolophu ekufutshane noPick n Pay okanye amfakele kwibhanki esebenzisana noPick n Pay. Afumane zonke iinkcukacha zokubana ze unkosikazi kuloo dolophu ikufuphi naye njengoko ixeliwe, akwazi ke into yokubana ayikhuphe ePick n Pay, enikezelwe iinkcukacha zonke ngutata wekhaya zokuba akwazi ukufumana imali, athenge zonke iimfuno zabo nosapho lwakhe.

I-medical aid ikwenzela lula kwiimeko ezikhawulezileyo ezimayelana nokungaphili kwakho ngokuthi noba awunamali esebhankini okanye esepokothweni kodwa yona njengoko uba ngaba ungumsebenzi imane itsala rhoqo ngenyanga. Iyakwazi into yobana ikuncede ufumane uncedo olukhawulezileyo.

Izicutha iindleko ngokuba akusabikho sidingo sakuyokufola edolophini, ngoko ke iyongeka imali yokuba ubuza kukhwela ubheka edolophini neyokubuya, ubuyele ekhayeni. Kuba ngamanye amaxesha kwiindawo ngeendawo ziba khona iivenkilana ezikufutshane ezokuthenga. Umzekelo izidingo zokutya nezidingo ezingezinye zasekhayeni. Ngoko ke iyongeka laa mali ngokuba akusekho sidingo sokubana ukhwele ubuye nokuya edolophini.

Fanele uba sigubungele, umzekelo zonke ii-material ngokwelasemzini, ezekhampani. Umzekelo ubana ngaba sinefenitshara, imali njengokwexesha esiphila kuyo iyakwazi nayo uba igutyungelwe neziqu zabasebenzi neepolisi ezimayelane nabasebenzi.

Kubalulekile into yokubana uqale wonge phambi koba uvule ityala kuba ityala kuba ngcono xa ngaba uthi noba uyalenza, ulenze ube unochatha wemali ozofika uwubeke ngaphambili. Nokuthi akhuphule ne-credit score yakhe ngokubana aqale alinde ithuba bambone, abonakale ukuba uyakwazi usebenza, uyakwazi ukonga. Angaziqhelanisi nokuzifaka ematyaleni esaqala ukusebenza engeqali ukubana onge, abe nee-savings.